Eyona nto ilula eyokupheka ngumphokoqo, umphokoqo kokona kutya kulula ukukupheka. Into okufanele uyiqaphele kakhulu, amanzi wakho makangabi maninzi futhi makangabi mancinci kakhulu. Nomgubo wakho ungabi mnintsi kakhulu okanye ube mncinci kakhulu ngoba xa emncinci kakhulu uzawuba sisidudu, xa eminintsi uzawuba, uzawuba ngumgubo ongavuthwayo. Kufuneke uqaphele, ulinganisele ubuncinci nobukhulu. Nomlilo wakho uye uwuguqule ekuhambeni kwexesha, uzamise rhoqo.

Abantu abangamaXhosa ngabantu abathanda ubuchule, ngabantu abathanda ukukhokhela, ngabantu abafunde kakhulu yaye izinto ezininzi bayaziqala. Futhi ngabo abaza nezinto ezininzi ezihlekisayo, ukusuka kooVelaphi ooBradaki, kuzo zonke iintlekisa esizaziyo. Hayi emculweni, batsha phantsi. Kuzo zonke iimvumi ezikhoyo apha eMzantsi Afrika, unintsi noluhlu lolwamaXhosa. Singabantu nengoma, abantu bomthonyane thina bantu bamaXhosa, amaNguni amahle. Sithi yololo.

Ndiza kubaxelela ukuba thina maXhosa singabantu abazingca, abathanda ukunxiba, umnxibo wethu umnye umbhaco. Xa unombhaco ungawunxiba ngeendlela ezininzi yaye iindlela ezintle. Singabantu abamhlophe, abantu abakhanyileyo, abantu abaXhosa. Ndithi tyhini, bangachulumancela, bangavuyela kakhulu , bazawuba bahle ngenxa yesinxibo esimhlophe, sineento ezintle ezithe ezihlobisileyo. Ndithi baza kuthanda futhi bazawuvuyela ukuba semcimbini omkhulu, kuba singabantu bomtho nomthonyane. Singabantu bobuntu, sinobuntu, sinemvelwano, sinako konke okuhle.

Ukusukela emandulo ubuKrestu nesiNtu zasoloko zichasene singakwazi ukuphilisana ngandlelanye kuba ubuKrestu babuhlale buchase ukunqula abaphantsi. Babe sithi amaXhosa okanye abantu banqula eyona nto ichasene nobuKrestu. Ekuhambeni kwexesha kuya kwabakho into edibanisa ubuKrestu nesiNtu ngendlela yemfundo, kodwa abantu azange bafune uphulukana nobuntu babo. Kuye kwaba nokwahlukahlukana okunintsi okuthile kuba thina singabantu bomntu womthonyane siyazingca ngobuntu bethu. Iindlela zokhokho bethu siyathemba futhi siyakholelwa ukuba ziyasebenza njengoba isithi izinyanya ezizayo.

Isiko lolwaluko lisiko eliyimfihlo kakhulu apha ekuhlaleni, kude kubonakale laziwa nangoomama ukuba iindaba zasesuthwini azithethwa nje esidlangalaleni. Ukwaluka yindlela ehambisa amakhwenkwe ukuya ebudodeni bexhaswe ziinkonde neengcibi ezo zihlala nabo zibalungiselela indlela yobudoda. Zinintsi izinto ezihambisana nesiko nesithethe ezenzakalayo ebhomeni, ibhoma iyindawo ekuhlala khona abakhwetha abo bolukayo. Exesheni elinintsi abawaseli amanzi, abazenzi izinto ezenziwa ngaphandle belungiselelwa indlela nokulaywa ngempilo yokuba yindoda.

Kukutya okuqheleke kakhulu apha emaXhoseni, kukutya okutyiwa ntsuku zonke xa kunyanzeleka. Umngqusho ngumbona osiliweyo, womiswa, waphekwa. Uphekwa ke ngeendlela ezinintsi, kuquke amathambo enyama, iimbotyi, nazo zonke izembiwa zangaphantsi emhlabeni. Loo nto yenziwa yincasa oyifunayo kuyo. Futhi umngqusho uthatha ixesha elide nomlilo omninzi, amaXhosa ke aye awuphekele ngaphandle emlilweni. Umngqusho umnandi ungawutya nantoni na.

Owu! Kwade kwanamathe amanintsi apha emlonyeni wam xa ndicinga ngokutya umama wam akuphekayo endikuthandayo, umfino ababewufumana phaa endle. Indlela umama wam awawupheka ngayo ebewupheka ngeetapile, awufake amafutha amnandi nazo zonke izisoco nezipayisi ezazifuneka. Yhuu, ndandiwukhalela indlela wawumnandi ngayo.